Tsala, Bolt ke App-e e e go thusang go itumelela dipalangwa ka bonako le bonolo. Fa o e bula, o kwala lefelo le o le mo go lone le kwa o yang teng. App e tla bontsha bapalami ba ba gaufi le ditlhwatlhwa tse di farologaneng. O tla tlhopha mofuta wa koloi, o netefatse go kopa ya gago, mme mokgweetsi o tla tla go tsaa. O ka latela tsela ya gagwe mo App. O duela ka card kgotsa ka madi, mme o tlogela ditshekatsheko morago ga loeto. E bonolo, e bolokegile, ebile e boloka nako.

Fa ke tsaya loeto lo lo leele la go ya kwa Durban le ditsala tsa me, ke tlhomamisa boitumelo ka go rulaganya pele. Ke netefatsa gore re na le dijo, metsi, le dipina tse di monate. Re tsaya dipapadi tse di re rutang kgotsa dipuisano tse di kgatlhang go boloka maitseo. Gape re ema ka dinako tse di rileng go ikhutsa le go itshidila mmele go nna mo maemong a monate, tshwaragano le boitumelo ke tsona ditsela tsa gore loeto le nne monate le go aga dikhukhu tse di sa lebalaneng.

Fa go tla baeng mo lefelong le ke dulang mo go lone, ke ne ke ka ba isa kwa lefelong la setso le le tletseng botshelo, jaaka mmaraka wa borai kgotsa mo lefelong la bogologolo. Re ka ya ka sepalamo se se bonolo jaaka minibus taxi kgotsa kombi, e e fang baeng maitemogelo a nnete a botshelo jwa moso. Mo loetong, ba ka ithuta ka dipina tsa setso, dijo, le mekgwa ya rona. Ke tsela e e itumedisang ya go abelana ngwao, go rutana, le go aga tlotlo magareng ga ditso tse di farologaneng.

Re lemoga mo tseleng gore mokgweetsi ke moithutwane ka tsela e a tshwarang sepalamo ka yone, ka ntlha ya bothata mo taolong, lebelo le le feteletseng kgotsa go sa latele melao ya tsela. Moithutwane o tshwanetse go nna le permit-e ya dithuto, a tshegetswe ke mokgweetsi yo o nang le license e e tletseng. O tshwanetse go itse melao ya tsela, go nna le bokolodi jwa maikutlo, le go bontsha tlotlo mo tseleng. Fa re rotloetsa boikarabelo, re sireletsa botshelo le pabalesego ya batho botlhe mo tseleng.

Mokgweetsi yo o siameng wa bese ke yo o nang le bokgoni, boikarabelo le tlotlo mo bapalaming. O tshwara sepalama ka pabalasego, o latela melao ya tsela, mme o na le seemo se se botoka mo puisanong le bapalami. Bakgweetsi ba dibese ba na le karolo e kgolo mo maitemogelong a a siameng a go ya tirong. Ba netefatsa gore batho ba fitlha ka nako, ka pabalesego le mo boemong jo bo itumedisang. Ka maitshwaro a mantle le botswerere, ba tlisa kagiso mo leetong la letsatsi le letsatsi.

Ditirelo tsa Bolt le Uber ka kakaretso ke tse di sireletsegileng, ka gonne di dirisa ditiragalo tsa thekenoloji tse di masisi, jaaka go sala morago loeto ka live GPS, go supa leina le setshwantsho sa mokgweetsi, le go fa tshekatsheko morago ga loeto. Gape, o ka romela tshedimosetso ya loeto go motho yo mongwe o a itseng kwa o leng teng. Seno se bontsha fa ditirelo tsa Bolt le Uber e le tse di sireletsegileng, mme le tse batho ba ka di tshepang le tse ba tla di dirisang ka manontlhotlho.

Fa o rulaganya loeto lo lo leele ka koloi, dilo tse di botlhokwa ke go netefatsa gore koloi e a tlhomamisiwa gore e a tshela sentle, go dira gore le nne le dijo le metsi a a lekaneng, le go rulaganya ditsela tsa go ema mo go tsona. Go botlhokwa go nna le diphatlha tsa pele tsa thuso, le go netefatsa gore o na le ditsela tsa go kopana le thuso fa go na le mathata. Batho ba ba tsayang loeto ba nna ba sireletsegile ka go dirisa diphatlha tsa polokego tsa koloi. Go nale setlhopha sa balatedi, le go iketleletsa ka go itlhama setse fa ba le mo tseleng. Tshireletso e simolola ka go nna kelotlhoko le go ba le maano a.